Moetlo o mong le o mong o bohlokwa ho sa natsehe hore ekaba ke dinako tse feng. Batho ba bangata ba rata ho kgina le dinako, empa meetlo e tshwanetse hore e dule e ntse e le teng, e ntse e tshireleditswe hobane ke mo re tswang teng.

Ke nahana hore lesela le BaSotho le etswa hona mona Afrika Borwa. Ha ke nahane eka ba mo le ka etsuwang teng ntle le Afrika Borwa mona. Hobane ke lesela le leng hore BaSotho jwale ka setjhaba ba ikgantsha ka lona.

Ha ke bone e le ho le bohlokwa hore re itshetlehile ho marang rang haholo ho feta tsebo ya baholo hobane marang rang ke technology, e leng hore nako engwe le engwe e ka wa, kapa hona ho senyeha. Kapa hona ho kgina ho sebetsa empa tsebo ya batho ba baholo e dula e ntse e le teng, e tswella pele. Jwale ha ke bone e le bohlale hore re itshehetse marang rang a se jwale jwale fela. Tsebo ya bo nkgono lebo ntate moholo e ntse le bohlokwa ebile e tshwanetse hore re nne re kgutlele ho yona kgafetsa kgafetsa.

Batho ba iphang borena, ba ya kgahlanong le meetlo ya setjhaba. Mme ke bona e le hore ba tshwanetse hore ba fumantshwe kotlo, hobane ba ipeha maemong a sa batshwanelang ka ho tswalwa.

Bo mme ha ba pheha, ba thusana ha ke ke ke ka bona batho babo mme ba pheha. E ka ba moketeng kapa mafung mme o fumana hona le diqwaketsano. Ke bona ka hobane ho pheha hona ho a ba kopantsha mme le lerato la bona le ho pheha. Ke lona le etsang hore ba kopane mme ho be le dipuisano le kutlwano.

Dipuong tse ngata tsa Afrika Borwa ke tseba ho bua tse latelang ka botlalo Sesotho sa hae seo ke le antseng le tseleng, sekgowa kapa yona English, Afrikaans, se-Zulu ke kgona ho se bua ebile ke kgona ho se ngola. SeTswana ke kgona ho se bua ka botlalo ebile ke kgona ho se ngola, se-Venda kgona ho se bua hona moo ke hakehang teng ha ke tla ho ho ngwaleng. Le sona se-Tsonga ke kgona ho se bua le ho se ngola, le se-Xhosa, kgona ho se bua ke kgona le ho se ngola ke yona maleme a ke wa tsebang a mona Afrika Borwa.

Ha ke so ka ke ba le tshetiso e kalo kalo ntshetsopele ya bophelo ba ka ka baka la mapheko a puo. Hobane ke bua di puo tse robedi tsa di puo tsa mona Afrika Borwa.

Ha ke bone e le kgatello ya basadi ha ba etsa mosebetsi ya ka tlung jwalo ka ho hlwekisa le ho hodisa bana. Ha ke bone e le tlhekefetso ke bona e le boikarabelo ba motho e mong le mong wa mosadi hore a hlokomele lelapa la hae.